Nna fa tikologong e ke dulang fo yona ke gore rona bašwa re a tsamayeng reye ko bookelong ka gobane re a kgona go fitlhelela e fela go na le batho ba bagolo ba e le goreng ga ba kgone go fitlhelela ko bookelong ba tlisitse wa dipilisi ka for fa lapeng fo ba nnang fo teng e le gore ke selo se e le goreng sa le ba kwadisiwa sona kgale puso e tlileng ka sona.

Bona gore ka fo lapeng leo go na le motho a nang le maikarabelo le tlhokomelo ya gore a ka kgona go tlhokomela bagodi, motho yo mogolo ka fa lapeng ge e le gore ga a yo ke bona gole botoka a ye kwa dintlong tse di tlhokomelang bagodi foo ebile go nale tlhokomelo e e tsweletseng pele go feta ya ga o le gae.

Jaka ke buile, motho yo mogolo ga bonediwe so go ba bokete gore a thusiwe ge a ithusitse ge e le gore ga a kgone go ithusa gore tshwanetse a rekeliwe eng ba gona foo e ba gore jaanong setse motho mogolo setse a bua ka gore why Modimo, goreng Modimo a sa ntseye dilo tse di jalo e ba maikutlo e le goreng a utlwisa rona botlhoko e fela motho o mogolo ena o setse a lapile setse a batle go tsamaya, a tlogele ba bangwe. Gape-gape go tshwana le tsala ya me, tsala ya me ga ntse a bua a re ene ga a batle go tsofala o tshaba go ba morwalo fa batho ba bangwe, ga se morwalo e le goreng re thabela bophelo boo.

Tshege mo go tlameleng batsofe mme seno se farologana jang go ya ka dijo batsofe ke batho ba go tlhomphiwa seo sa mathomo se o tshwanetse o se itse, motho o mogolo e seng gore batsofe fela, motho o mogolo ke motho wa go tlhomphiwa, ga o tlhompha motho o mogolo o a kgona a go bontshe a go botse le gore wena a o tswa kae go diragala eng fa o ntse le motho o mogolo ntse a go bolelela dikgang tse e le goreng kgotsa dilo tse ne di diragalang kgale ge ba gola le setso o a go ruta sone gore dilo di 'iriwa jang go tshwana le go apaya, go apaya bo bojalwa ba Setswana, bojalwa ba Setswana, merogo e mengwe e dile dintsi.

A batsofe ba thusiwa ka tsa tlhokomelo ya maphelo ba tlisetsiwa ditlhare, dipilisi gape-gape go na le tlhokomelo ya batho ba ba tlhokomelang ya bona, ba tlhapisiwa, ba direlwa le dijo.

Thulaganyo ke itseng ke gore batsofe ba fiwa madi a e le goreng a ba lekane fela gape-gape e ka re ba ka kry-ediwa le dikoloi tse e le goreng di tlo ba lata foo ba dulang fo teng fo malapeng a bona gore ba fitlhe fitlhelele dilo tse dintsi tsa go tshwana le go ya bookelong, gape-gape le gore ba ye go reka dijo tseo ba di tlhokang le dilo tsa go tlhapa.

Mo malatsing a gona jaanong, bašwa kgotsa batho ba ba e le gore ba sala le bo nkoko le batho ba bagolo ke raya gore batsofe ka bophara ga ba rate gore ba ka tlhole nna batsofe e fela taba ya gore motsofe a isiwe kwa legaeng la batsofe ka gore a yo o kgona go kry-a dilo tse di botoka go phala tlhokomelo e e botoka go phala ko gae ka gore bana ba bantsi ba nwa madila, ga ba na maikarabelo a gore ba ka tlhokomela motsofe, motsofe a ka bolawa ke tlala.

Pension-e ya puso, pension-e e leng gore e fiwa batho batsofe e thusa go fitlhelela fo e ka kgonang mo teng e fela ge motho o mogolo a tlhokang booki bo bo tseneletseng go batlega madi a le mantsi go feta ao ba pension-e ba kry-ang mo go pusong.

Madi a pension-e ya puso e le go re ke ya batsofe e thusa batsofe gore ba kgone go rekelwa ba lelapa dijo le tse dingwe tse ba di tlhokang go kgona le dilo tsa go tlhapa, gape-gape gape e thusa le gore e ka patela motlhokomedi ge e le gore motlhokomedi ga a batle madi a a lekaneng gore a feta makgolo a matlhano.